Umahluko phakathi kokuhamba emini nokuhamba ebusuku xa uhamba umgama omde kusekubeni xa uhamba emini, kulula ukubona iindawo ezintle futhi nje kunikisa umdla kukunika nendlela yokufunda ngazo zonke ezi ndawo. Umzekelo xa usuka kwiphondo leNtshona Koloni usiya kwiphondo leMpuma Koloni ubona zonke ezi ndawo zintle nezi dolophi ezintle emini. Ukanti xa uhamba ebusuku ungalala nolala apha endleleni ungaboni kwanto futhi nje uyofika ungakhange ufunde nto ngaloo ndlela and ke ngoku uyawufika udiniwe. So kuyanceda ukuhamba emini kodwa ke.

Iyandicapukisa, andiyithandi indlela abaqhubi bezendlela abalawula ngayo indlela ngongathi ngabo amagosa ezendlela. Ngoba okokuqala baqhuba kakubi futhi nje baphazamise abo bawuthobelayo umthetho wezendlela, emveni koko bangafuni ukulawula phofu babe besebenza iingozi ezindleleni kuphele kuchukumiseka okanye kusenzakala abantu abangenanto kwenza nale nto bayenzayo. Indicaphukisa kakubi.

Ndicinga uba uRhulumente wezekhaya indlela anokuphucula ngayo indlela ukhuseleko lwabahambi ngeenyawo kwidolophi esihlala kuzo kukuba abeke iibhodi ezichazayo ukuba abaqhubi beemoto mabahambe ngesantya esiphantsi ezindleleni ingakumbi ezo zinabantu abahamba ngeenyawo kakhulu. Okwesibini ukwenziwa kweebhampari ezindleleni khona ukuze abaqhubi beemoto bangakwazi ukubalekisa ngenxa yezibhampari zisendleleni. Okwesithathu ukuvula indlela ibe nkulu ibe khona nendawo yokuhamba abahamba ngeenyawo, yohluke kwindlela yeemoto. Babe nendlela yabo yokuhamba kwakunye neendawo zokuwela ezindleleni zicace.

Kaloku mhlobam, into ebangela uba ndingoyiki ukukhwela inqwelomoya okokuqala abantu abaqhubayo ngabantu abaqeqeshwe kakhulu ukuqhuba inqwelomoya, ngoko ke bayayazi laa nto bayenzayo. Okwesibini kwalapha kwinqwelomoya kunabantu abancedisayo ekuthiwa zii-air hostess abancedayo ukuba bakucacisele ukuba kuza kwenzeka ntoni ngoku, izawusuka inqwelomoya ngoku hlalani kakuhle, fakani amabhanti okuzikhusela. Futhi nje bachaze noba iindlela zokuzikhusela xa kunothi kwehle ingxaki zeziphi, ngoko ke ukhuselekile mhlobam.

URhulumente unonceda ngokuthi akhe okanye enze apha endleleni indlela okanye umgwaqo owodwa ozohamba ibhayisekile, ingabi ngukulo uhamba iimoto. Or futhi okanye akhuthaze akhuphe iindlela or iimfundiso zokuba abantu abaqhuba iibhayisekile benze njani futhi kubaluleke ngantoni ukuba abantu abaqhuba iibhayisekile banxibe.

Ewe, ndingamnceda uba ndinayo indlela yomnceda. Uba imali yam endinayo yanele uba singakhwela sobabini siyofika emsebenzini okanye aye apho aya khona, ndingamnceda ekuthini akhwele ngokuye ke ekuthini ndiyampha le mali okanye yimali elingene ukuba ayibuyise mhlawumbi ngendlela yoba sibolekane. Ndingumntu okholelwayo ekuthini, intaka yokha ngoboya benye, izandla ziyahlambana. Ngoko ke kubalulekile unceda umntu xa unendlela yokumnceda.

Iinzuzo zokusebenzisa i-e-hailing zezokuba okokuqala apha endleleni okanye ndithi phambili phaya wawuyazi ukuba ukhuselekile kuba kwi-e-hailing, iza kuthatha ikubeke kanye apho uya khona ngokungafani neteksi eneendawo engazingeniyo. Mhlawumbi iteksi ayinokubeka emnyango kowenu kanti u-Uber okanye uBolt uzokubeka emnyango. Okwesibini yanga ixesha or yonga ixesha. Iteksi iye ithathe ixesha elide ngoba ihamba ilayisha apha endleleni ukanti u-Uber okanye uBolt ukuthatha nje ayokubeka.